Dibanka di tshwanetse go netefatsa gore sa ntlha ba seka-seka lekwalotshupo la motho o tlabeng a ile go dira kopo ya karata ya sekolo, mme gape ba batle le go bona ditlhogwana ya gagwe e mo lekwaloitshupong gore a mme a ke ene, seno se ka dira gore bosenyi bo fokotsege mo setšhabeng.

O tshwanetse o netefatse gore o tshotse karata ya sekoloto ka nnete, go netefatsa gore ka lengwe la malatsi ga o dire phoso ya go tsaya karata ya sekoloto o bo o ya mabenkeleng ka o ne, mme seno se tla dira gore sekoloto sa gago se ye ko godimo o sa ela tlhoko ebe re ka 'tsatsi la bofelo o bo o nna e kare o a gakgamala fa o tewa gote o kolota bokana.

Ee, sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi di ama kopo ya karata ya sekoloto ka gore sa ntlha o tshwanetse go netefatsa gore ga ona dikoloto tse epe tse o di kolotang, gonne fa e le gore o nale sekoloto se o kile wa se tlogela o sa se patela ga nkitla o kgona go ka dira sekoloto se sengwe mo bokamosong.

O tshwanetse go netefatsa gore ga ona sekoloto sepe se o se kolotang, gape o tshwanetse go netefatsa gore lekwalo itshupo le o lo tshotseng ke la gago ka nnete.

Ee, o tshwanetse go tlhaloganya le go buisa melawana le melao ya tumelano ya karata ya sekoloto pele o ka dira kopo, gonne seno se dira gore o nne le tlhaloganyo ya gore o itse se o itsenya mo go sone, sekai fa o seka wa ela tlhoko o tla iphitlhela e le gore o tsene mo dikolotong tse di kwa godimo ka ntlheng ya go tlhoka go ithuta go bala ditumelano le melao ya karata ya sekoloto.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho thata gore ba kgone go tlhaloganya gore karata ya sekoloto e bereka jang, batho ba le bantsi ba dira kopo ya karata ya sekoloto ntle le go tlhaloganya kana le go buisa melao le melawana ya teng, seno se dira gore fa motho a na le kitso ya se a se kopang ga nkitla a gakgamalela ditšhelete tse a tlabeng a dikolota fa ntse a nako e ntse e tsamaya.

Banka e ela tlhoko dilo tsia di go tshwana le go ntsha lekwaloitshupo la gago, sa ntlha ba netefatsa lone mme gape ba go dira dipatlisiso tsa gore ka nnete o na le letseno kana o a bereka, le gore a mme sekoloto se o se batlang a se a go dumelela gore o se dire.

Sa ntlha o tshwanetse gore o netefatse go bala melao le melawana ya overdraft facility fa o sa tlhaloganye ka tsweetswe o tshwanetse gore o botse, gape o seka wa saena ditokomane tseo sa tlhaloganyeng tse o senang kitso ka tsone, se se golo ke gore o kope thuso gore o kgone go tlhaloselediwa gore overdraft facility eno e ka ga eng, pele o ka saene ditumelano tse e leng gore ke morago ga nakwana e e rileng o ka se di tlhaloganye.

O tshwanetse go netefatsa fa o bala policy gore e go letlelela gore o dire eng, go efoga go adima madi a o a letlelelang gore o ka adima ke fela o ka netefatsa gore o kopa tlhaloso go tswa mo babereki ba ko bankeng gore ba go tlhalosetse, seno se ka dira gore o kgone go tila phoso ya go adima madi a fetang mo ya gago, gonne bofelo o ka iphitlhela o kolota banka madi a madi a o sa itse gore go tlile jang gore ba go a dumelele go go a adima.